Umahluko phakathi kwelobola nokuthenga umfazi. Ilobola yona yinkqubo yesiko ekuququzelela umanyano leentsapho ezimbini hayi urhwebo. Ukuthenga umfazi, ukuthenga umfazi kubonisa ukuba umntu uyinto enexabiso elithengwayo, nto leyo egahambelani nenkcubeko yesiNtu.

Ewe, ndicinga ukuba le nto ngunobangela wokwanda kwezifo kule mihla xa kuthelekiswa nexesha apho kwakusityiwa ukutya kwesiNtu. Ngoba xa abantu bayothenga ukutya, oku kutya ekuthiwa yi-fast food, bayakwazi uthenga ukutya okudala, ukutya okuneempethu ngoba abathengisi bayakwazi ukuhlalisa ukutya kwabo ixesha elide. Loo nto yenza ukuba abantu bagule, bayolala ezibhedlele, baqaqanjelwe zizisu.

Ndithanda kakhulu umngqusho, ingakumbi lo wenziwe ngombona neembotyi eziphekiweyo de zibe mnandi. Isizathu sokuba ndiwuthande kukuba kukutya okucocekileyo, okunempilo kwaye okusikhumbuza ngamaxesha amnandi ekhaya nasezilalini. Umngqusho uyatyiwa ngabantu abaninzi kwaye kukho loo mvakalelo yokuhlangana nokwabelana xa uphekwa. Kukutya okuhlala kudliwa kwimisotho, kubhiyozelwa amaXhosa kwaye kufudumeza umzimba nengqondo. Ukongeza, uyahlalisa esuswini kwaye ungatyiwa ngeendlela ezahlukeneyo, ngetshizi, ngetshukela okanye kunye nenyama.